Kukho laa ntetha yesiXhosa ethi uswazi lugotywa luselutsha okanye luseluncinci. Ndikholelwa ekutheni kubalulekile ukufundisa umntana esemncinci esafundiseka, ngoba ke ebudaleni ziye zibe khona izinto abantu baye baye baye bangafuni ukufundiseka ngazo okanye ukuzenza. Okubalulekileyo kakhulu kukuhlonipha, uhloniphe omnye umntu unganyanzelisi eyakho inkolo emntwini onenkolo yakhe eyahlukileyo kweyakho.

Iye ixhomekeke enkolweni yomzali neyomntana. Mna ndikholelwa uba akukho kwanto irongo eza kwenzeka umntana xa engenzelwanga masiko.

Isiduko, mntanam, ngumnombo wakho. Kubalulekile usazi ngoba xa usazi uyewazi nayo nemvelaphi yakho ngoba phaa kuso, uwazi kabanzi ngobuwena imvelaphi yookhokho bakho.

Nakubeni nje isikolo ngasinye sinemigaqo nesiseko yokulandelwa ngabantwana neemfundisintsapho, andiyiboni iyinto elungileyo. Ndiyibona njengento enyhasha amalungelo abantwana, ngoba ke apha eMzantsi Afrika zisithoba iilwimi ekuthethwa ngazo zonxibelelwano. Ingakumbi xa bedibene bodwa, ingabantwana bonke abathetha ulwimi lwenkobe andisiboni isinyanzelo sokuba banxulumane ngesilungu.

Uza kuqala upheki inyama kuqala, uyigalela manzi. Xa iseyibila, uyiqhole ngezinongo ofuna uyinonga ngazo. Emva koko ufake intlama. Uza zikha iintlama kancinci kancinci, uzibeke apha phezu kwenyama.

Badlala indima enkulu kakhulu. Okokuqala, abantu abangomama abavunyelekanga ukuthi baye phaya entabeni okanye esikhwetheni. Nabathi kootata, ibe ngabo abakwazi umjonge umntana bemane bemvelela bemjonga ukuthi usempilweni, usahleli kakuhle na. Iphinde ibe ngabo abakwazi ukuwisa, ukuxhela iinto ezinjengeenkomo neegusha. Ibe ngabo futhi abayala umntana nabamfundisayo indlela yokuziphatha komntu oyindoda.

Phaa kweliya lam ikhaya akho ndlela ithile abantwana nabathi bathiywe ngayo. Kodwa kwabam mna ndathatha okanye ndasebenzisa into yokuba bathiya ngamagama asikelwe kwizinto endifuna kuthi babe zizo xa bebadala. Kukho laa ntetha ithi umntu uyalilandela igama lakhe. Ngoko ke ixesha elininzi umntu nyhani uye afana negama eli athiywe ngalo okanye izimbo okanye indlela enza ngayo izinto, ibe yilena incakasana negama eli lakhe.

Amakhwenkwe akho ndima ingako aye ayidlale. Kukuhambisa nje izitya xa sele kwenziwe yonke into, yonke into iphekiweyo. Bangafane bancedise ke ekuhlambeni inyama kodwa ngaphaa koko akho ndima ingako bayidlalayo ngaphandleni kokuhambisa nje izitya xa kuzawutyiwa.

Umvubo kukutya okukhawuleza kakhulu nokufikelelekayo eluntwini lonke, kodwa mna ngokunokokwam andiwuthandi. Isizathu ke sesokuba ndikhule ndiwutya kakhulu. Ndiyabona ke ukuba ndawutya ndade ndafikelelwa ekudikweni.

Okukuqala, iba ziingozi. Izinto ezinjengokugilwa yimoto apha endleleni. Kuphinde kuthi qatha ukuxhwilwa okanye ukudlwengula. Zonke ezi zinto zimbi sifunda ngazo emaphepheni, siziva nasezindabeni.

Hayi mzala, akukho nto inzima ekuphekeni umngqusho. Uwumeta ngokomlinganiselo lo uwufunayo okanye ozakonela wena. Kukuwe ke uba uwufuna umhlophe okanye uneembotyi. Xa uneembotyi, ukuba umete ipayinti enye yomngqusho funeka ugalela ipayinti, ihafu yepayinti yeembotyi. Uba umhlophe ke ugalela ngokomlinganiselo, ugalela amanzi amaninzi, uwunika ixesha lokuba ubile ngoba uthatha thuba. Ungazithatha neyure ezintathu. Ugalele ityiwa okanye nasiphi na isinongo esithandwa nguwe.

Jonga ke mntanam, layita isitovu, ubeke imbiza. Ugalele amanzi angangeepayinti ezimbini, ugaleli tyiwa. Azawuthi amanzi lana xa ebila, ugalele ikapi zemgubo okanye umilimili ezine, uzamise. Uqiniseke ke ubumgubo wakho awukho mnintsi kakhulu ngoba umphokoqo uyobe ngathi uyisanti. Ungabi mncinci futhi ngoba xa umncinci, ibangathi iyipapa. Uzamisise. Ekuzamiseni kwakho uqinisekise ubana uzamise uyokufikelela apha ezantsi embizeni, kwenzela umphokoqo wakho ungabinamgubo. Awusebenzisi cephe ke xa uzamisa, usebenzisa ifolokhwe.

Mzala, into ebalulekileyo xa upheka ipapa ngamanzi nomgubo. Uye uthatha umgubo ongekho mninzi, uwugalele amanzi abandayo ubilise amanye. Lo mgubo uwumeta ngokwesiqingatha samanzi lana wakho. Uwugalela phaya, uzamise. Uthi usawugalela lona unamanzi abandayo ube uzamisa kwenzela ungabi nazigaqa. Uwucike, ubile, ube sowuvuthiwe.